Ha ke se hantle ka maleng e kare nka re berekisa moriana o itseng, ke sebedisa moriana wa mohalakane hobane ona ha se moriana o ke o rekang. Ke moriana eleng hore ke o kga tshimong ya ka kapo hona mapolasing a ka. Mme moriana ona kea o tshepa hobane o sebetsa kapelenyana le ha o baba.

Hangata metseng ya mahaeng ntho eo e etsang hore batho ba be le ba ba le bana ba bangata haholo ke tlhokeho ya mesebetsi. Mme le ntate ba dula ba le teng ka tlung ba ba ye mesebetsing hobane ha ne ho na le emong a sebetsang ka tlung, e mong wa bona o tla kgutla kgathetse a sa kgone ho etsa letho. Jwale mme le ntate ba dula ba na le nako letshehare le bosibu ya ho etsa bana. Ke yona e leng hore ke yona ntho e le hore e etsa hore metseng ya mahaeng ho be le bana ba bangata haholo, ha se le hore dithibela pelei ba di batla, kapa ha ba tsebe ka tsona, ke ntho e le hore ha ba e batle.

Maikutlo aka ke utlwa ke nyakalletse haholo hobane sena se bontsha hore mmuso wa rona o se o baile batho ka pele pele, mme le ho ba hlompha. Ketsahalo e etsahetseng kajeko lena ke eo e le hore ruri e utlwisa bohloko empa feela ka tsela eo le hore ba na ba tshohanyetso ba fihlile ka pele ka teng, ke e kgothatsang ebile ya tshepisa hore nakong ha tse e tla kapo dilemong tse tlang, naha ena ya rona e tla ba hantle.

Haeba a le dilemong tse ka tlase ho eighteen, o lokela hore a ye le motswadi mme motswadi le yena o lokela hore a tla nke lengolo la boitsebiso kapa yona pasa e leng yona ID. Mme o lokela hore atla tsebe hore na o tla hloka dibeke tse nne a dutse hae a tse a ithoba kapa yona kgwedi e le ngwe ho ya ho ya ka hore ho tla fapana ka hore motho o fola jwang. Hona ho bolela hore na o tla lokela ho ya ka matsatsi a phomolo haeba a tsa a kena sekolo.

Ke lebohe sebaka sena se le mphileng sona. Ke tlile mona kapa ke bitsa kopano ena ho tla rarolla mathata ana a re nang le ona ka metsi le motlakase. And-e jwale ba haeso ke nahanetse batsofe re phelang le bona. La tseba hore na didibeng tsa rona ke hole moo re kgang metsi kapo moo re latang metsi teng. Ke yona feela taba e ntshwenyang. Ke ne ke re na re tlhokomeleng batsofe ba na e re nang le bona. Re ba e le metsing, mme re ba rekele le motlakase hape. Ntlo le ntlo re le setjhaba.

Mmuso wa rona o lokela ho ya mabenkeleng ohle a rekisang meriana ena e rekiswang ka mafosi kapa e rekiswang ka leshano hore na ke makgona tsohle e se makgona tsohle. Mme e otle banga ba mabenkele ao ka kotlo ya fine kapa ya ho ba batla tjhelete e itseng. Ha e ka ba thola hape ntse ba rekisa moriana oo kgetlo la bobedi e ba tshwarise kapo e ba bulele nyewe kgahlanong le bona.

Ho ya ka maikutlo a ka bashanyana ba hlokahalang ha ba ile lebollong thabeng ke ka hobane ke mabaka mabaka a mangata ho buela ntate Modimo nnete. Mabaka a mang, lebaka le leng ke hore mabollo a hajwale e se le ntho ya papadi feela e se le ntho ya mashano. Ngaka tse ding ha di latele metjha, ha di latele ditsela tse ba tlamehang hore ba di latele hore ba fodise kapo ba fe meriana bashana bana ba bollang hore ba tle ba fole kapa ba tle ba kgutle ntse ba phela. Mme ke nahana se ka etswang ho thibela taba tsa mofuta eo, ke hore mmuso a kene. Ngaka efeng kapa efeng e bolotsang bashanyana thabeng e tle e be le mangolo a yona, e tle be le bopaki bo bontshang hore ee tjhe kannete wa e tseba ntho e a etsang.

Seo se ka etsuwang dikliniking tse ka reng ha di sa sebetsa hantle ke hore mmuso a leke ho kenya batho ba batjha batjha e leng bona batjha, hobane dikliniki tse ngata ke hobane ho so sebetsa batho ba baholo ba seng ba lokela hore ba ye pensheneng haholo mahaeng dibakeng tsa mahaeng. Mmuso o lokela hore o kenye batjha monono ba mafolofolo mme hape le meaho meaho e ntjhafatswe la he se ho hauwa botjha botjha mare e ntjhafatswe. Ho kene dintho tse ntjha tse le hore di di tla sebeletsa hona ka moo ka kliniking hobane le tsona di se di kgatha-kgathetse. Dibethe metjine e e e utlwang hore batho ba kula, mabokoso kapo di-cardboard tsona tse le hore re ke be re kenya moriana ka tsona, dikomporo kapo tsona di-computer e se e le tsa kgale. Ha ke hwa ntjhafatswa moo dikliniki tsena di tla be di entswe hantle.

Ha ho le tjena ke tla batla mosebetsi mmoho le nna a tla utlwisisa puo eo e motho a e buang ka pele ka potlako. Mme ha tse ke etsa jwalo pele ke etsa jwalo ke mo jwetse pele hore a behe matshwaho fatshe mme ke sebedise puo ena e leng hore e tsebua ke bohle naheng ena ya Afrika Borwa e leng Senyesemane. Ke mo Jwetse ka yona hore beha matshwawo matshwafo fatshe motho a tla bua le wena ka puo e utlwahalang kapo e le tla utlwana ka yona wa tla.

Wa tseba nna motjhana waka nka mo eletsa ka hore a ye lebollong la sepetlele, e se hobane ke ke nyatsa kapa ke shebela le thabeng fatshe. E le mpa hobane ke tseba hore la sepetlele ha hona motho a ileng ho thwe o kile a hlokahala a tswa lebollong la sepetlele. Mme hape o ya letsatsi ha o kgutla o heno o ntse o ikoka o ntso ithoba mme o ntse o tshiheditswe ke ba ha eno. E seng lena la thabeng mo eleng hore o tla tsamaya kgwedi kaofela kapa kgwedi tse tharo kaofela ba haeno ba sa kgone ho bua le wena ba sa kgone ho o bona. Ke ka mo diketsahalo tse mpe di tla o hlahela. Tjhe e seng kaofela mara nna e hlile ke tla moeletsa hore ampa ye sepetlele sa hae a ye sepetlele. Mo eleng hore o tla thola le moriana o tla nna kgone ho ya tleliniking kapa sepetlele a lo hlwaya hore o ntsa fola hantle ho ya ka nepo.

nna moriana ona ka nnete ha ke o tshepe hantle. Moriana ona ha ke o tshepe hantle hobane, ho tla ha jwang motho ha nona o nona ka dibeke-beke ka dikgwedi-kgwedi empa moriana ona ona ha o o nwa o nwa feela beke e lengwe ebe jwale o wa fokotseha. nna tjhe ha ke o tsebe hore wa tshepahala kapa jwang. Ehlile ke utlwa ke o belaela .

Nna tjhe ke e ke utlwe ho thwe ditleliniki tsa ho rera lelapa di etsa ekare monna ha a na boitshepo ebile ha a na matla a ho a ho iqala lelapa fatshe kapa a ho inahanela kapa ho irerela lelapa la hore le be le ba jwang. Mme ka nnete ke nahana ha se nnete ntho eo hobane motho e mong le mong lefatsheng o na le kgetho ya hae ya hore na o batla tataiso kapa o batla lentswe la motho e mong ka thoko hore na atla tsebe hore na a ka rera lelapa la hae jwang kapa ditsamaiso tsa hae tsa bophelo jwang.

Ha nkgono a kula ke tla mo isa tleliniking pele ba mo hlwae hore na o tshwerwe ke eng. Ha e le hore ha ha ba thole hore na o tshwerwe ke eng, e tla be le hona ke mo isang ngakeng ya Sesotho.

Batho ba tsofetseng ba lokela ho bitsetsa e mong wa wa bona wa leloko. Ha ho se jwalo ho bitswe mohaisana kapo eo ba kerekang le ena kapo ba yang kerekeng mmoho le yena. Hore o tlo tsebe ho bitswe motho ba mo tshepa.

A tjhe kea tseba. Haesale ke tseba ho tloha sekolong se hodimo. Ha ne re rutwa ka tsena tsa bophelo.

Kotsi e kileng ka e bona e ne le kotsi ya koloi kileng ka e bona ke na le motswalle wa ka reya sekolong. koloi e hlahile kamora rona e sa kgaotse e tlamehile hore e re bontsha hore e tlo thinya setopong seo. Le jwale ke ha e ne kena e thula motswalle wa ka nna ka kgona ho phonyoha.

Hello le kae? Ke mona ke tleleniking ya makeneng haesale re ema ho tloha hoseng. Batho ba mona ba kula haesale ba emela tleleniki. Nne ka rata ho tseba hore na tleleniki e tlo fihla ka nako mang? Hobane ehlile batho ba maemong ba a mabe.

Motho e mong e mong o na le kgetho. Hore na o ngwana kapa motho e moholo o na le kgetho. O ne a tseba hantle hore na o etsang ha tla ima a le monyane. Mo tlohelle mo tswharele ke ngwana hao feela mo tlohelle hore a tsebe mathata a bophelo bo bo ikentseng ka hare ho bona. A tobane le bona ka mahlo a hae le ka matla a hae, a itshebeletse ho tla hodisa ngwana e leng wa hae.

Haibo ekaba o lo etsang ka dithibela pelehi o le monyane? O sa le monyane haholo hore o ka sebedisa dintho tseo. Feela ha e be e le hore wa di hloka tjhe nke se o thibele. o itlhokomele.

Bareki ba lokela ho ela hloko ka ditshebeletso tse tse ba di sebedisang mmeleng wa bona. Mme ba tsebe hore na ya makgonthe ke efeng. Ya nnete ke efeng. Hobane tse seng di rekiswa nou tjena ha e sa le tsona. Ba ba lokela feela hore ba tsebe hore e leng yona ke efeng. Be ba ba tsebe hore ba beha tshepo ya bona nthong e le ngwe e tla ba sebeletsa.

Tsela e bolokehileng ya e lokileng ebile ya ho hlokomela batsofe, ke hore na ba dule ba katuwe metsheare le bosibu ke setjhaba. Setjhaba kaofela e seng ke motho a le mong. Ba dule ba hlokometswe ke setjhaba kaofela.

Nnete feela. Nnete feela ke ntho a lokelang ho ba jwetsa batswadi. Hore na ba tla reng hore na ba tla mo etsang, seo ha se lebaka. Nnete feela ke hore a jwetse batswadi mme ba tsebe ho mo fa tharollo mathateng ana a hae.

Ntho ya pele e ke tla etsa ke hore na motho ha rekile moriana a reke moriana ka mohala kapa a reke moriana ka internet, a o kgethe mme a romele tjhelete. Kapa e bang ho le jwang a letse feela a bue o batla moriana o jwang dilitara tse kae kapa e mekae. Ho tloha moo basebeletsi ba ka ba tla mo atomela ba ise moriana ho ena ba kgutle ba tshwere tjhelete, ba mo fe le slip-i le le tsohle tse tse re bontshang hore o rekile moriana ho tla mo hafola tsela.

Ho ya ka pono ya ka dipetlele tsa mmuso di dula di tletse hobane thuso

Ha ntse ke ya ko tleliniking ke bona bo rakgwebo ba rekisa ditholowana le dipompong le metsi a nowang. Hobane ditholwane ke tsona tse hahang mmele. Mme hangata ha batho ba tlile tleliniking ba batla tsona hore ba je kapelanyana feela hore ba tle ba tsebe ho ya ka booking ha ebe ele hore ba eme di-line tse telele.

Mefuta e ke e tsebang ya ho bolla ka hara setjhaba ke e mmedi. Ke ho bolla hwa sepetlele le ho bolla ha thabeng.

Ke ile ka ya sepetlele mme ka ema nako e telele. Ke eme nako e ka etsang dihora tse tharo ke so ka fumantshwa thuso. E ne ele hobane motlakase o ne o wele mme ha motlakase o wele mme ha motlakase o wele dipetlele tsa selehae ha di na matsapa a mang a ho etsa hore tshebetso e nenne e tswele pele ha ele hore motlakase o wele.

Seo nka se etsang ke ho qala group ya WhatsApp founong tsa bona, mme ne nne ke ba hopotse ka nako e tlamehileng hore ba je dijo tse matlafetseng le meriana ya bona. Hobane ba bang ba ba etswa ke ho lebala ba bang tjhe ba etswa ke hore ha ba na tsona. Mme ke qale le diprograma tsa hore na di fepe batho be neheletse bakudi dijo tse matlafetseng ha ba kula.

Motho ha a na le lefu la tswekere ha tswhanelwa ho ja dijo tse nang le tswekere tse tshwanang dipongpong. Mme o lokela ho ja dijo tse matlafatsang mmele tse tshwanang le ditholwana le meroho.

Hore o tlo o fole hantle ka potlako mme le hore o se sitisi tshebeletso e ya ho ya ho bolla ha hao, o lokela ho nwa metsi a letswai o je dijo tse matlafetseng mme o se bapale bolo kapo o se mathe.

Ho bohlokwa haholo hobane baimana ba lokela ho tseba hore na ba tlo pepa neng, mme ba lokela ho tseba hore ba tlameha ho ja eng le hore ha ba tlameha ho ja eng.

Ah-ah ha ho na se ke tla se fetola mme seo se nka se etsetsang ntate moholo wa ka ko hore na ke dule le yena ho fihlella matsatsi a hae a ho qetela. Hobane melokelong e meng ba isa batswadi ba bona kapo bo nkhono le bo ntatemoholo ba bona ho dipetlele tseo ho dulang maqheku teng.